Xa kungathiwa ndithenge idatha, idatha lam laphela emva kweveki ndingakhange ndilisebenzise, ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngokuba ngoku exesheni langoku impilo yidatha, impilo yifowuni. Umntu ufuneka qho ahlale anedatha. Kungakho nje kunamhlanje kunekuthiwa kunezinto ekuthiwa ngooWi-Fi ukuba abayazi ukubaluleka kwefowuni ebantwini. Abantu mihla le namalanga bayathetha, bathetha ngamafowuni. Kunezinto ezenzakalayo, kunabantu abasebenza ekudeni namafemelizi wabo ekumele mihla le namalanga bathethe nabo. Xa sekuthiwa uthenge idatha idatha lelo alingenanga kuba buhlungu kakhulu because elo datha ulithenge wazi ukuba ulithengela ntoni, ufuna ukulisebenzisa nini, ulisebenzisela ntoni. Xa selingangenanga kutsho khona ukuthi ezi zinto bufuna ukuzenza ngalo zizawuma, zizawubuyela emva ngokuba alisangenanga ke elo datha lelo. Kutsho ukuthi ke asoze ukwazi uba uthethe nabantu okanye wenze ezo zinto ubufuna ukuzenza ngefowuni yakho.

Mna ke ndisebenzisa idatha leTelkom. Ndithenga idatha le-two hundred and thirty-nine rand ngenyanga. Kuba yi-fifteen gig yobusuku ne-fifteen gig yelanga. Ke elelanga ke liyashesha ukuphela because kuapho ifowuni ndiyisebenzisa khona kakhulu. Ndisebenzisa idatha kakhulu ke ngokuba mna emsebenzini ndisebenza ngefowuni, kubalulekile ke ukuba ndiloko ndiWhatsApp-a ndibanike ii-updates ndisenze iripoti ngefowuni. Elasebusuku ke liyalasta ke lona lide liyophumela kwenye inyanga ndingalisebenzisanga. So ke mna kubalulekile ukuba empilweni yam ndihlale ndinedatha ngoba idatha ndiyisebenzisa ezintweni ezininzi. Ndithetha nefemeli yam kooWhatsApp, ndithethe nabahlobo bam kooFacebook, ndisende i-report yomsebenzi. Ndinama-emails angenayo adinga ukuba ndiwaphendule ndiwaphendule, kodwa ngeke uwaphendule ungenadatha. Yiloo nto ke ndimele ndihlale ndinedatha enintsana.

Ewe, idatha likhe landiphelela ndingalindelanga. Ndiye ndathenga idatha, phofu ke ndiqhele ukuthenga idatha yenyanga. Ndayithenga ke idatha yenyanga ndayisebenzisa ndingakhange nditsheke. Ndithe xa ndithi ndiyasenda iimeseyiji kooFacebook amameseyiji awahambi. Hayi bo, ndaristatha ifowuni yam ndithi mhlawumbe kunento engayenzekayo inoba amameseyiji awahambi, kunengxakana ngefowuni. Ndaristatha ifowuni lena ukuba ifowuni mhlawumbe isebenze kakuhle. Uma ndigqiboristatha ndaphinda ndarisenda la ma-messages, akhange ahambe. Still akhange ahambe loo ma-messages lawo. Ndatsheka ibhalansi yam yedatha kukho apho ndibona ukuba my data is depleted, batsho njalo ke ukuba your data has depleted. Ndase ke ndingena kwi-app ndithenga enye idatha kodwa intliziyo yam yaba buhlungu ndizibuza ukuba iphele njani ke loo data because kwakuyidatha yenyanga. Ndabe sendithenga ke idatha yokuba atleast yeWhatsApp ndikwazi ukusenda iimessages kooWhatsApp qha.

Ibhalansi yedatha yam ndihlala ndiyijongile mihla le namalanga because kwayona iyagijima idatha and iyasebenza esikhathini esinintsi. Iyahluka ke, andithi ngoku sekunesipidi, sekunama-M P what what speed kunama-gig. So ke nama-apps asefowunini manintsi and wonke la ma-apps asebenzisa idatha. So ungavumela uthole ukuthi uvulele, uFacebook uvulele, ooWhatsApp, kunooTikTok, kunooNetflix, kunooShowmax, ukhonekthe apha kule datha. Xa uthi uyajonga seliphelile idatha, so kubalulekile ukuba uhlale ujonga ukuba usesenalo idatha na ukude ungaphelelwa lidatha usayenza into ebalulekileyo. Uzokwazi ukuthi xa ubona ukuba lincinci ukwazi ukulithenga masinyane. Xa ubona ukuba linintsi ukwazi ukubona ukuba owu lihlala ixesha elingakanani idatha elemali engaka, idatha elemali engaka lihlala ixesha elingakanani. Uzokwazi ukuba ubhajethe kakuhle uzokwazi ukuthenga idatha eza kulasta.